Mo setsong sa rona, re apara ditshega le di ramphetšhane, re rwala dibaga, ga mmogo le go apara letlalo la nkwe. Mme diaparo tse re di aparang, dirilwe gantsi ka matlalo a tholo, kgotsa a kgomo, kgotsa lone la nkwe, mme ga di a fetoga go le go kalo-kalo fa di ngwaga dintsi di feta, e santse e le tsone tsele tsa maloba.

Ee, ke nagana gore moaparo wa setso o ka apariwa ko meletlong e e tlotlegang jaaka di-conference ka gonne le one ke moaparo o tlotlegileng, ebile o thusa go kopanya batho ba le bantsi le gore motho a kgone go itlhagisa, segabone kgotsa le go tlhagisa setso sa ko gabone. Mme seno se bontshe bontle jwa go nna le ditso tse di farologaneng, le go bontsha gore re kgona go dira mmogo rentse re le batho ba ba farologaneng, kgotsa ba tswa ko ditsong tse di farologaneng.

Ke nagana gore moaparo wa setso wa basadi o montle ke makgabe, mme ntlha e le gore ke rata makgabisa a teng, le ka tsela e le goreng a nna ka teng mo go bone fa ba apere.

Ee, ke nagana gore ke tsone di rotloeditseng gore bana ba segompieno ba apare diaparo tse di khutshwane, mme gape ga ke lebelela, setso ke setso ebile re ka se setshwantse le sejwalejwale.

Go ya ka setso, mosadi fa a fetsa go nyalwa o tshwanetse go apara dilo kgotsa diaparo tse di mo fitlhang mmele otlhe go le gantsi. O tshwanetse go ka rwala tuku, o tshwanetse go apara mesese e meleele, o tshwanetse gore a apare dikhipa tse di fitlhang matsogo, mme di fitlhe gape le sehuba, kgang kgolo e le go bontsha gore wa itlotla le gore o tlotla monna wa gagwe kgotsa ba lelapa la gagwe.

Diaparo tsa setso tsa Setswana go le gantsi di dirwa ka letlalo la kgomo, letlalo la tholo, letlalo la lengau. Mme maina a meaparo ya seTswana ke itse tshega, makgabe ga mmogo le moaparo wa bomme ga ba keteka moletlo wa lenyalo e leng mateisi, ee.